Nka rekisa thepa le tse ding ha eba e sa lekane ho patala mashonisa.

Tjhelete ya rona ha o kentse claim ha e senye nako ho hang e kena hang hang.

UIF ke ntho e bonolo hore o e fumane ha feela o latela melao le metjha e nepahetseng.

Ha o batla credit score ya hao e nyolohe o lokela ho ba le dikoloto tse nyenyana empa o di patale ka nako o se ke wa fosa dinako tsa teng mme credit score ya hao e tla nyoloha.

O tla tlameha ho etela diofising kapa ho kene marangrang websit-eng ya bona.

O tshwanela ho ba le banking APP ha o qeta o be le mabitso le account number ya nkgono mme ha o na le tsebo o tla kgona ho romela tjhelete ka APP.

Ha o hula tjhelete pele ho nako e dumellanweng le banka ka yona o tlameha ho patalla ditefello tsa ho fetohela ditumellano tsa tjhelete eo.

Retirement annuity ke tjhelete ono o e behella ka thoko ha o ntso o sebetsa sebakeng sa ho dula fatshe hwa moshwelella.

O tlameha ho kena ka hara banking APP mme di-account di tla hlaha moo di le pedi. Ebe o etsa kgetho ya ho fetisetsa tjhelete ka akhaonteng e nngwe.

Haeba ke tsetela tjhelete eo ya ka nako e itseng mohlang ke e ntshang ho tla ba le ditjeho kapa tjhe?

Balloon payment ke tjhelete e behellwang ka thoko tjheleteng eo e kadingwang mme o tla e lefa ha o qeta ho lefa ena o e salletseng morao.

Batho ba ka etsa dikopo ka mokgwa wa marangrang mme e bang banka e dumela ho ba fa. Dikarata tseo e be e di romela ka mokgwa wa poso.

Di-company di ka etsa hore tjhelete e fumanehe ka nako mme le ka mora lefu ho nne ho be le bonyanenyana bo kenang dikgwedi tse mmalwa.

Ha se monahano o motle ho tswa ho medical aid hobane nako e nngwe o kula ka tshohanyetso, mme o tla be o tlameha ho ntsha tjhelete ho tswa mokotleng wa hao mme ka nako e ngwe ho tla be ho se bobebe ho re o ka ntsha mokotleng mme medical aid o thusa haholo. Ka tsela e jwalo.

O lokela ke ho etela diofising ha e ba di le haufi kapa o ba letsetse ho ba tsebisa ka sena mme ba tla o hlalosetsa dintlha tsohle kaofela.

O tlameha ho kena ka hara APP ya hao mme o kene account-ong eo o batlang ho e kwala ebe o etsa kgetho ya ho e kwala account e.

Ke makatswa ke hore karata eno e sebeditse jwang mono hobane nna ha ke so fihle moo mme ho no ho utlwisa bohloko hobane ha se nna monga ditaba tsena. Jwale ke kopa le nhlalosetse hore ho etsahala eng moo.